Umshwalense wempilo ubaluleke kakhulu-ke ngoba uyasiza ngey'khathi la usukukhahlameze khona noma ukugula kukuqinisa usungenayo imali noma kufike ukugula ungalindele. Ikakhulukazi, uma kuzokufikela ukugula ungalindele ngoba phela kusuke ungenayo nawe imali oyibekile othi eyokuthi umugula. Kodwa uma unomshwayilense wokuphila kuyasiza kakhulu kulezo zikhathi lezo ezikufikela ungenamali. Wangisiza kakhulu nami ngoba ngakhe ngafikelwa ukugula imali ingekho. Kodwa-ke ngoba ngangijoyine noma ngithathe umshwalense wempilo ngakwazi ukuthi ngiye emtholampilo bengihlenge. Futhi futhi emtholampilo osezingeni eliphezulu ngenxa yokuthi ngangithathe umshwalensi wempilo. Usiza kakhulu ngakho-ke kubalulekile nje ukuthi umuntu abe nawo. Ya.

Baningi-ke eng'khe ngaba ngaphansi kwabo abahlinzeki noma umshwalense wempilo kuya ngokuthi wena ukhethe muphi and abafani bonke. Ekungafaneni kwabo bonke kwenza ukuthi umsebenzi indlela abasebenza ngayo nayo yehluke. Abanye-ke bayabiza kodwa bebe bengawenzi umsebenzi owanele njengekhampani X. Umshwalense X engakhe ngasebenzisana nawo umshwalense P engakhe ngasebenzisana nawo. Umshwalense P wawungabizi kodwa isevisi yabo yayiyinhle kakhulu, babenza konke okudingekalayo. Lokho kwakwenza ukuthi babe namakhasimende amaningi futhi bathole inzuzeningi. Ngoba wonke umuntu ufuna ukwenzelwa kahle into yakhe. Unlike u-company I mean i-insurance X eyayirobha.

Imitholampilo nezibhedlela phecelezi ezi-private okungazona ezikahulumeni noma abasiza nje ngokulapha abendabuko. Ziningi izinto abazenzayo ezibalulekile ezisiza abantu ngendlela ezahlukene ngoba kuya nangokuthi umuntu ufuna isizo olukanjani. Ezinye iy'bhedlela noma abanye usonhlalakahle noma abalaphi abanye bendabuko. Kunezinto abangakwazi ukuy'lapha noma okuba nzima ukuthi bay'laphe lokho kwenza ukuthi nalaba abanye-ke. Ezinye iy'nkapani zikwazi ukuthi zisizakale inkulu indima ezidlalayo ngoba abantu abaningi bayasizakala. Bangakhiphanga imali enkulu.

Ziningi izinto engay'cabangelanga ngomshwalense womngcwabo ukuthi ngabe bazokwenza okufanelekile yini. Ngoba ziningi iy'gigaba esikhe sizizwe komabonakude nase sakazweni ngabantu ababejoyinr umshwalense womngcwabo kodwa kube nzima ukuthi umshwalense wenza lokho owawuthembise ukuthi uzokwenza ushonelwe noma ushonile. Lokho okwenza ukuthi-ke kube nezici ey'ningi umuntu ay'buza zona iy'ntey'ningi azibuza zona ukuthi ingabe mina kuzokwenzeka yini ngendlela ababhala ngayo lapha ephepheni umulisayina ukuthi bazokwenza lokho abathembisa ukukwenza. So ilezo zinto engiyibhekayo ukuthi eish kazi kuyoba njani.

Okubalulekile nje ukuthi umuntu umtshele iqiniso ngoba into ey'nkinga ngalaba bantu bemishwalense. Laba abanye engeke ngibasho ngamagama abalikhulumi iqiniso kubantu. Kanti umuntu kumele azi ukuthi njengoba ujoyina uzolinda isikhathi esingaka ukuze ilontu umshwalense wakho uvuthwe noma ube-right. Ngakho-ke, uma kwenzeka kuvela isimo , nehlelwa isimo singakapheli isikhathi esingaka wokwazi ukuthi akukho umshwalense ozokusiza ngakho. Manje umuntu mesazi lokho kuba lula ukuthi azi ukuthi kuzo kwenzakalani hhayi ukuthi umuntu ethole nje i-surprise ngosuku esethi ushonelwe umshwalense ungavuthwa mese umuntu etshelwe ukuthi kunokulinda, angazange atshelwe khona ekuqaleni. So kubalulekile ukuthi umuntu nje engena umutshele ukuthi uzolinda isikhathi esingaka futhi akakwazi lokho.

Ziningi indlela ongabheka ngaso isimo sakho semali mboleko, phecelezi i-credit score. Ngalokho-ke ukuze uzazi ukuthi uvumelekile yini ukuboleka, kumele wazi ukuthi uboleka kangakanani isimo sakho sithini semali mboleko. Ngakho-ke uma ufuna ukuthatha imali mboleko kukaningi kwenzeka eye ebhenki, kwenzeke uye kumakhampani asemaceleni abolekisayo. Lokho kwenza ukuthi ke ke uboleke imali evikelekile ongeke uyithole usulandelwa abantu bekufuna bekushayele imali yakho, ikakhulukazi ebhenki. Ungene kwibhenki lakho kunendawo lapha ebhaliwe ikuthi personal loan ungene lapho uboleke khona imali kuphephile futhi kulungele ukuthi abantu .